Ke nahana, ke nahana hore ba tshabile ho re jwetsa sena hobane ba bone okare nkeke ra tswela pele ra reka dihlahiswa tsa bona. Ebile nna, ke nahana ho ba tlohela. Nkeke ka kgona ho tswela pele ka sebedisa sehlahiswa sa bona

Sena se, sena se nkutlwisitse bohloko haholo. Hobane ha ke sheba internet-ng, ba na le ho hlalosa ka moo internet-ng o kgona ho fumana mmino o feng kapa o feng, empa nna wa heso ha ke o fumane. Sena se nkutlwisa ha bohloko.

Le ha sena se swabisa, ha ke se tumelo hore se nkutlwise bohloko. Hobane ke na le tshepo ebile ke rapela haholo hore mohala oo ko emetseng o tla fihla.

Sebini seo ke se tsebang ebile se ke se ratang ke Baby Winans. O bina mmino wa sekereke empa o bina ka tsela e sa e sa tlwaelehang .

Nkgono di-cell phone di di fetohile, ebile technology e ya hola. Nka kgona ho etsa mohala wa video, ke romele sebaka sa moo ke leng teng ebile ke ithute puo e ngwe internet-eng.

Ho kenyetsa nkgono le ntatemoholo Wi-Fi ho nthusitse ka hore ke kgona ho bua le bona ka mohala wa video matsatsi ohle. Ebile ba kgona ho patala dikoloto ka bona internet-eng. Ba shebelle ditaba ebile ba kgone ho reka dijo hobane ha ba sa kgona ho tsamaya ba ye ba ilo reka dijo mehla yohle.

Ha ho se fapaneng ho rona le batho ba sokodisang ke network ha ho sena motlakase, kapa ha ho na pula, kapa ha ho na ho na le moya. Empa hona le mahae a sebedisang motlakase wa letsatsi. Haebane ho na le dintho re tshwaetsanang re di etse tse di hlokang network, re kopa ho bona.

Ke maswabi mme ho reka o hlalosetsa ka tsela e utlwisisehang. Se o tshwanetseng ho se etsa ke hore o kgantshe konopo ya matla ho Wi-Fi router ya hao. Ha o fetsa o tlo o tla bona mo television-eng ya hao, e tla tla bontshahala hore Wi-Fi o Wi-Fi connected. Empa ho tshwanetse o kene o kentshe password ya hao hore e ka sebetsa. Password o tla e fumana tlasa Wi-Fi router ya hao e tla o ngola, e tla o tla bona e ngotswe hore password. Ha o fetsa o ngola password eo ho TV kapa ho phone ya hao. Ha o fetsa e tla sebetsa hantle Wi-Fi ya hao. Ke a leboha.

Nka buisana le baahisane ba rona hore re kope masepala a re kenyetse Wi-Fi ya mahala. Sena se ka re thusa bakeng sa tlhahiso leseding ya dintho tse re di hlokang maphelong a rona. Ebile dibuka ha di ha di kenye dintho ka ofela tse re di hlokang, jwalo ka dinepe le tse ding tsa dintho. Ho tshwana le ho ngodisa sekolong. Ebile sena se ka re thusa hobane re ke ke ra re tshwanetse re re tlale mo le library-ng, ba bang ha ba kgone le ho kena. Wi-Fi e ka re thusa hore le kgale, le ha re dutse mahaeng re ka kgona ho ho e sebedisa re fumana seo re se hlokang.

Basebetsi ba tlo lahlehelwa ke mesebetsi. Ebile ho tloba le sekgahla se sengata sa tlhokeho ya mesebetsi. Malapa a bona a tlo sotleha.

Mona Afrika Borwa ho entswe difilimi tse ngatangata. Ya pele ke Tsotsi, e nngwe ke Mandela Long Walk to Freedom.

University-ing ya rona ena re a e hloka Wi-Fi. Hobane re hloka ho etsa dipatlisiso ka mesebetsi eo ba re fileng yona ke bo mener. Empa ha re kgone ho di etsa hobane ha rena data, ha re ha re na le tjhelete ya ho reka data ho na jwale. Empa ha re ha le ka re kenyetsa Wi-Fi, re re tla kgona ho etsa dipatlisiso tse di hlokahalang ebile re tla e sebedisa ka tsela e hantle.

Nthabeleng, motswalle wa ka. Ho industry eo o e kgethang eo o tshwantse o kgone ho bua le batho. O tshwantse o itlwaetse ho bua le batho, ho ba botsa dipotso, ho shebella di-video internet-eng, hore ntho e tjena e etsuwa jwang, ntho e tjena e etsuwa jwang, ho kopana le batho tje. O ke ke wa kgona ho phomella haebane o sa o sa o sa batla ho dula fatshe, o phute matsoho, o shebelle phone letsatsi lohle. o tshwantse o .